Uma kunemiqhudelwano yamazwe ngamazwe yezemidlalo, abantu basuke emazweni abo, beye kuleli lizwe leli okusuke kudlalwa kulo. Abanye basuke beye ngenhloso yokuthi baseke amaqembu abo, abanye basuke befuna ukuyobona amasiko nezinto nje iy'ndlela izinto ezenziwa ngayo kulelo lizwe lelo. Into engenziwa ukuthi-ke kwenziwe lokhu ukuthi kungahlukaniswa iy'khawu ney'khawu, ngapha kuyaziwa ukuthi kubekwa isikhawu seNingizimu Afrika, ngapha iMelika, ngapha i-France kanjalo kanjalo. Lapho kulezo zindawo okuzobe kubekwe khona izinto ey'khombisa phela amasiko awo lawo mazwe lawo. Kubekwe ukudla, kubekwe iy'ngubo ey'gqokwayo kubekwe ngisho abantu abazothi badanse, abanye basine, abanye bacula. Lokho kuzokwenza ukuthi sibonane sifunde kwamanye amazwe emasikweni awo, futhi sihloniphane.

Ezinye izindlela eziletha abantu ndawonye ukuthi uma ngabe kudlalwa ezemidlalo, akekho umuntu osuke ebuka uhlanga lomunye umuntu uma ngabe mhlampe kuse kusey'tediyamu. Lapho wonke umuntu usuke ezile ezoy'jabulela noma kuthiwa umuntu wohlanga uhleli eduze kolunye uhlanga, engakwazi ukuthi-ke ngisho sebejabula, bejabulela ukuthi mhlampe bayanqoba noma kanjani, bengakwazi ukuthi babheke into eyodwa, bakhulume ulimi olulodwa, bavumelane ngento eyodwa ngoba, yiyo into ezobe ibahlanganisile. Lokho kungenza ukuthi futhi bengabe besabukelana phansi ngokobuhlanga babo bakwazi ukuthi babukane, bahloniphane yize bengasilo uhlanga olulodwa . Ezemidlalo ziyakwazi ukuthi zibalethe ndawonye abantu, ngayo leyo ndlela ukuthi yazi sibona sithanda into eyodwa asenze kanje.

Abantu abasha kumele bafunde ukwenza izinto ey'jabulisa bona. Ukuthi abantu bakwi-inthanethi bathini, lokho akumele kubahluphe kakhulu. Yebo kuzoba buhlungu uma ngabe usufunda izinto abay'bhalile ngawe kodwa wena bheka, phokophela phambili, ubheke lokho okufunayo wena ukuthi kuyini. Ngoba ekugcineni kosuku abantu bayakhuluma noma kuthiwa wenza kahle, noma kuthiwa wenza kabi, abantu bayohlezi nje bekhuluma. Ayikho futhi-ke inja ekhonkotha imoto emile, inja ikhonkotha imoto ehambayo. Ngakho-ke wena bhekana nalokhu ofuna ukukwenza, izinto lezi abay'khulumayo, abanye bagcina bengasafundi ngisho ukufunda ukuthi abantu babhale ukuthini ngoba bayazi ukuthi bahlezi begxekwa. Kodwa nje wena bhekana nalokhu ofuna ukukwenza uphokophele phambili, unganaki ukuthi abantu bakuma-inthanethi bathini ngawe.

Izifundo abafundi abangay'buyisela emphakathini yabo ukuthi, abantu bengabukani ngokobuhlanga noma ngamasiko noma ngey'limi abay'khulumayo. Ulimi, ubuhlanga, namasiko, akusiyo into engaze yenze ukuthi-ke wahlulele umuntu ngaphambi kokuthi uze ukhulume naye. Bakhona abantu abahlulelanayo ngokuthi besho ukuthi ayi, abantu bohlanga oluthile mhlampe abahlakaniphile kahle, abantu bohlanga oluthile banjani banjani izinto ey'kanjalo. Ngakho-ke uma ngabe sebekwazile ukuthi bakhulume nabo, bahlale nabo bayokwazi ukuthi nangelinye ilanga uma ngabe kukhulunywa kabi ngabo, bakwazi ukuthi basho ukuthi cha, akusilo iqiniso lelo. Akusibona bonke, futhi ningabojwayela ukuthi kuthi ngoba into yenziwe umuntu oyedwa bese wonke-ke umuntu senizomufaka kuleyo nto eyenziwa umuntu oyedwa. Bayokwazi ukuthi babakhulumele kube nenhlonipho yawo lawo masiko.

I-Orlando Pirates Football Club eyaziwa njengama Bhakabhaka, isinqobe izicoco eziningi ukuhlanganisa ne-African Champions League ngo-nineteen ninety-five. I-National Professional Soccer League ne-Premier Soccer League. Babizwa ngokuthi, abantu abajabulile. Izihloko ze-League abawina kuzo i-National Professional Soccer League, ngo-nineteen seventy-one, nineteen seventy-three, nineteen seventy-five, nango-nineteen seventy-six. Baphinde bawina i-National Soccer League ngo-nineteen ninety-four. Bawina ne-Premier Soccer League ngo-two thousand and one, two thousand and three, twenty, eleven nango twenty twenty twelve. Abadlali baleli qembu abangondabamlonyeni u-T Mabasa, u-E Magopa, u-R Mofokeng. u-D Hoto, no-T Mbatha.

Into engingamukhuthaza ngayo ukuthi ajoyine iqembu lendawo ukuthi ngamtshela ukuthi-ke noma kungathiwa uyajoyina akukho-ke okuzomlahlekela. Engajoyina abheke ukuthi, ngabe akusiyona into ayithandayo le yokuthi ajoyine lelo qembu. Futhi uyothini uma ukuthi inhlanhla yakhe ilele ekuthenini ajoyine iqembu enze leyo midlalo leyo ekuzomele ayenze kulelo qembu, noma ukuthi uma ngabe eseyingxenye yekilabhu leyo azobe kuyo, engathini uma ngabe kuwukuthi iyo leyo nto leyo eyomuvulela amathuba. Ngoba lezi ndawo lezi zemidlalo ziyavulelana amathuba, abanye bathola uxhaso lwezokufunda, abanye bagcina sebethole umsebenzi, behambe amazwe ngamazwi bedlala ibhola, abanye becula abanye begijima, benza zonke lezi zinto. Ngakho-ke ngimuyala ukuthi-ke akajoyine abone ukuthi kuzomthatha kumfikisephi.